Ukuhlola uhlobo lomhlaba. Ndiza kuqala ngokuvavanya umhlaba ukuze ndazi uhlobo lwawo i-PH kunye nokuba unazo na izakhamzimba ezifanelekileyo ii-nutrients. Oko kundinceda ndazi ukuba kufuneke ndiphucule ntoni emhlabeni. Ukucoca intsimi, ndiza kukususa ukhula amatye kunye nayo nayiphi na inkunkuma enokuphazamisa ukulinywa. Oko kubalulekile ukuze izityalo zikhule kakuhle zingaphazamiseki ekukhuleni kwazo.

Ukuze ndigcine inyama ixesha elide ingaboli ndingayibeka efrijini, refrigeration. Inyama kufuneka ibekwe efrijini kwiqondo lobushushu elingaphantsi kwe-negative four degrees Celsius. Le yindlela ilungele inyama eza kusetyenziswa kwiintsuku ezimbalwa two to five days. Ukuyifaka efrijini freezing, ukuba ufuna ukuyigcina iveki okanye inyanga faka inyama efrizeni kwiqondo lobushushu elingaphantsi negative eighteen Celsius, qinisekisa ukuba igqunywe kakuhle ngeplastiki eqinileyo okanye ingxowa zezipho ukuze ingangenwa ngumoya. Airtight packaging.